Ndithanda uhlobo lomculo i-house music kwakunye ne-R and B. I-R and B ke lelwaa hlobo lomculo oluphilileyo, i-house music lolwaa hlobo lomculo ongathi ukhawulezile, uyonwabisa, uyajayivisa. Olu hlobo lomculo ke, ndiye ndilumele ndilufumana kwiindawo ezifana nooYouTube, uSpotify kwakunye neApple iTunes. Kulapho ke ndiye ndithi ndimamele khona zonke iindidi zomculo endizithandayo.

Ingalunceda kakhulu ulutsha kwakunye nabafundi bezikolo kuba kaloku kwixesha esiphila kulo, izinto ezinintsi zifumaneka kuhlobo lonxibelelwano i-intanethi. Kulapho ke uye ukwazi khona ukufumana ulwazi oluphangaleleyo lwezinto zonke ezenzekayo emhlabeni, ukuquka ii-assignment neeprojekthi zesikolo. Kulapho ke ngoku kuye kube nzima abantwana into yokubana bakwazi ukwenza ii-assignment zabo neeprojekthi zabo zesikolo kuba kaloku baswele into ebizwa ngokuba yidatha, idatha ke yile ekwaziyo ukuba bakwazi ukufumana lonke ulwazi abalidingayo ukugqiba iiprojekthi zabo zesikolo. Ngoko ke urhulumente angabe uncede kakhulu xa enokuzisa ezi nkonzo ezilokishini, ukuze abantwana bazokwazi ukuqhubeka benze ii-assignment zabo zesikolo nayo yonke into edingekayo ukuba bakwazi ukuyifumana kwi-intanethi.

Abantu kule mihla siphila kuyo kunento ebizwa ngokubana yi-social media. I-social media ke yile umntu aye aziveze, azazise khona ukuze uluntu olunintsi lukwazi ukubabona lubabukele. Ngoko ke i-social media inohlobo olulungileyo, inecala elingalunganga. Kwicala elilungileyo sifunda izinto ezinintsi ngokwehlobo izinto ezenzeka ngalo ngoku liyafundisa. Kwaye bakwasebenzisa i-social media ngendlela engalunganga kubo baye baqwebe iindaba ezingezizo ukuze batsale abantu, batsale imidla yabantu ukuze baqhubeke abantu babalandele ngobuninzi. Ngoku ke lilonke, abantu baye bayisebenzise ngendlela engafanelekanga into ebizwa ngokuba yi-social media okanye ukupapasha kweendaba, ngoba baye basasaze iindaba ezingezizo kube befuna abantu abanintsi babalandele.

Abantu abanintsi bakhetha ukumamela iindaba kunomathotholo kunokuzimamela kumabonwakude kuba kaloku bakhetha ukubukela okanye ukumamela iindaba ngokolwimi abalunqwenelayo. Okunye unomathotholo uyakwazi ukuwumamela noba ngaba mhlawumbi uyaqhuba, noba uyasebenza endlini okanye uyahamba, kwaloo nto nje uyenzayo unomathotholo uyakwazi ukuhlala uwumamele. Kwaye ke ngoku akusebenzisi mali ingako ukubukela unomathotholo, uyazidlalela nje

Umntu endimcingayo onempembelelo kulutsha nguNozibele Qamngana. Lo sisi ke uye waduma ekubeni athe waqalisa ukusibalisela ibali ngohlobo awathi wafumana ngalo intsholongwane ugawulayo. Ibali lakhe ke lathengiswa kakhulu, lahamba kakhulu kuba uthe wakwazi nokutshintsha indlela abantu abacinga ngalo ngogawulayo. Wasazisa, wasibonisa into okubana ugawulayo akabulali, ungakwazi ukuphila ixesha elide, utshate ube nabantwana, ube nomntwana ongachaphazelekayo kwaye nomlingane wakho angachaphazeleki sesi sifo sikagawulayo. Usibonisele ke iindlela ezininzi zokukhathalela esi sifo kwakunye nendlela yokuziphatha. Wasibonisa ukuba akukho nto, masithande abantu abasecaleni kwethu abanogawulayo, sibabonise ukuba kuyaphileka nale ntsholongwane.

Ndithanda ukubukela inkqubo ebizwa ngokuba Luthando Nesithembiso. Le nkqubo ke ingomyeni onabafazi abahlanu, apho abasibonisa khona indlela abaphila ngayo nabafazi bakhe, nabantwana, nabazukulwana bakhe. Apha ke sifundiswa indlela ekuqhutywa ngayo isithembu, ukuba ngaba ungumntu mhlawumbi ocingayo okanye onqwenelayo ukuthatha isithembu. Siboniswa iindlela zokuphila, iindlela zokuvisisana, iindlela zokuceba, iindlela zokuphatha imali, kwanendlela yokukhathalela imiva yefemeli okanye yosapho lwakho.

Ndingafumana okanye ndingakhangela i-intanethi enikezela imvume yokusebenza ixeshana. Oko kuthetha ukuthi kuba kaloku kukhona izinto apha kweli shishini lethu ekufuneka zisebenze nge-intanethi kodwa ndingakhangela i-intanethi esebenza ixeshana, apho ithi xa kufika ixesha elithile icime ingasebenzi. Ukuze bakwazi ukuqhuba umsebenzi, baqhubeke basebenze kungami umsebenzi ecaleni ngenxa ye-intanethi.